Bolwetsi jwa COVID-19 bo tshwaetsana ka go tsosa matshwao a a tshwanang le di phatsima, go akaretsa teme e e kwa godimo, go itlhofofela. Go itshireletsa kgatlhanong le bolwetsi jo re tshwanetse go itlhaola mo bathong ba ba nang le kotsi le go tlamelana le melawana ya boitshwaro.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala, le go tlhokomela batsofe ka go emela maemo a a tlwaelegileng le boikarabelo jwa lelapa le naga. Ka setso go tlhokomela batsofe go ka tswa go kgethololo, go rera ka kgolagano ya lelapa le go tlhokomela mo go tse di nepagetseng.

Fa balwetsi ba sa kgone go reka melemo e e nang le tlhwatlhwa e e kwa godimo ba ka bo ba le mo mathateng a a tshwanang le go tshwenyega ka botsogo, go tlhokomela malwetsi le go fokotsa boleng jwa kalafi. Bathapi ba ka thusa ka go netefatsa gore balwetsi ba amogela kalafi e e tshwanetseng le go ba kgothatsa go ya go batla thuso.

Fa ne ke fiwa tšhono ya go nna modiri wa tsa tshoganyetso ke ne ke tla tokafatsa phaloso ka go rulaganya thuto e e nepagetseng, go fokotsa diphoso tsa phaloso le go tsenya pele ditsela tsa kgolagano go tokafatsa phetogo ya mathata.

Nna ga ke na maitemogelo ope mo ntlheng eno.

Ke akanya gore bana ba bangwe ba ikgogomosa thata go ja dijo tsa kwa dikolong, ka ntlha ya ditlhogo tsa dijo tse di sa tlwaelegang kgotsa go sa rate dipholo tsa dijo tseo.

Mathata a a ka rarabololwa ka go tlisa ditiriso tsa tlhokomelo e e senang ke kgoreletsi, go tsenya tiriso ya thekenoloji go thusa go fitlhelela mafelo a a botlhokwa.

Ke kankere ya dikgogo, nonofo, tlhakola, le mmele. Kankere ya nonofo ke yona e e setlhogo.

Batho ba ka tsaya inšorense ya botsogo. Ba ka duela ditshenyegelo tsa kalafi jaaka dipilisi, ditlhatlhobo le kalafi ya potlako.

Di abela dijo tse di lekanyeditsweng, di boloka dijo sentle mme di dirisa dijo tse di setseng sentle.

Ke ka leboga ka go supa tebego, ke itumelela thuso le go bontsha tlotlo ka mafoko kgotsa ka go kwala molaetsa wa tebogo.

Thekenoloji e ka tokafatsa puisano ka dikgolagano tsa megala le dikopano tsa di-video.

O ka bona kalafi ya malwetsi a mantsi jaaka TB, HIV, dinao, malwetsi a letlalo le malwetsi a sukiri le kgatelelo ya madi kwa tleliniking.

Boferefere ke se se sa netefalwang. Se se siameng ke se se netefaditsweng mme bareki ba ka seka-seka bosupi.

Ba tshegeditswe ka ditlamelo tse di tshwanetseng dithuto le mafelo a kgonegang.

Baka dirisa dikoloi tsa pholo tse di lobelo, badire makwalo a kitsiso le go tlhomamisa maokelo a nakwana mo dipakeng tse dikotsi.

Go tsaya dipilisi tsa setlhogo, go ikatisa ka mekgwa ya temothuo, go kopa thuso ya setlhopha sa pholo le go latela ditlhako tsa kalafi.

Fa molwetsi a nwa ditlhare tse di sa siamang a ka tlhagelwa ke mathata a botsogo. Batho ba ka rutiwa ka go ba neela thuto ka ditlhare, go netefatsa tlhatlhobo ya dipholo le go rotloetsa go kopa thuso ya dingaka.

Dithulaganyo tsa dipalangwa tsa ga jaana di a lekana, mme go sa ntse go na le dikgwetlho tse di tshwanang le di kgotlhang tsa go tsamaya le go tlhoka mafelo a amogelesegileng.

Go dirisa melao ya se polokego, go netefatsa polokego ya tshedimosetso le go tlhokomela maikarabelo a go sa gogelwe.

Dilo tse di bakang molelo ke go tuku ga dikago, ditlhare jalo jalo. Molelo wa naga o ka senya mefuta e mengwe ya dimelo. Molelo wa dikago o ka tlisa kgatelelo mo boitekanelong le molelo wa direlo o ka ama phaloso le bophelo.

Ke ka re tshwanetse go tlotla batho ba ba amegang le go ba thusa. Go tshega ke boitshwaro jo bo sa siamang mme re tshwanetse go ba thusa go utlwa maikutlo a ba bangwe.

Ke tla mo rotloetsa go bona ngaka, go latela dikgato tsa kalafi le go tshegetsa ka maikutlo le tlhokomelo.

Kalafi e e bonolo e fitlhelwa ka ditoropong ka ntlha ya dipalangwa tse di leng teng le ditirelo tse di agilweng. Dikgwetlho ke go tlhaselwa ke dipholo tsa selegae, phokotso ya baithuti ba ba nang le bokgoni le go tlhoka thulaganyo e e tseneletseng.

O tshwanetse go tlhokomela boitshwaro, go dirisa dikitsiso tsa thibela, go direla dipholo tsa selegae le go amogela kalafi e nepagetseng.

Baimana ba rotloediwa go ka belega kwa maokelong kana di tleliniki go netefatsa tlhokomelo e e nepagetseng. Kotsi ke go ka nna nna le mathata a botsogo a lesea, go tlhoka tlhokomelo e e kotsing le ditlamorago tsa tlhokomelo ya go sa lekaneng.

Go tlala thata mo dikokelong tsa setšhaba go ama batho ba ba bokoa, bana le ba ba nang le malwetsi a a sa foleng ka go oketsa kotsi ya go tsenngwa ke mafu, go thibela go tsena ga tlhokomelo ya bongaka le go ba dira ba se kgone go dula mo tikologong e e sireletsegileng.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo mme di kgakala le metse ka ntlha ya go tlhoka ditlhopho tsa madi, bosa le ditirelo tsa mmuso. Fa baagi ba lwala ba ka se kgone go ya kwa tleliniking, ba ka fitlhela mathata a oketsegileng, ba ka tlhokafala ka lebaka la go sa kgone go bona tlhokomelo ya bongaka ka bonako.

Ke ka bua ka botlhokwa jwa go amogela maikutlo a boitekanelo jwa maikutlo. Ke tla boela ke kgothaletsa banna go bua ka mathata a maikutlo, go tlhokomela bophelo jwa maikutlo le go batla thuso ya bongaka fa go tlhokega. Se se fokotsa maemo a kotsi a go ima maikutlo a sa siamang.

Go tokafatsa ditsela tse di siametseng batho ba ba dirisang ditulo tsa maotwana go akaretsa go aga ditsela tse di siameng, go kgothaletsa diphato tsa go dira mafelo a phutulogo le go netefatsa gore dikarolo tsa setšhaba di na le maemo a a tshwanetseng go ba thusa go tsamaya ka bonako le ka boitekanelo.

Dilo tse di ka tlholang bolwetsi jwa kgatelelo e e kwa godimo ya madi ke go ja dijo tse di nang le mafura a oketsegileng, go tshwenyega go se tsamaye le go sa nne le nako ya go lebelela boitekanelo.

Ke ne ke tla kgothaletsa tsala ya me go ya go bona ngaka go tlhokomela maemo a gagwe. Go thusa go netefatsa gore o boloka melemo ya gagwe le go kgothaletsa go latela ditaelo tsa ngaka. Ke tla boela ke netefatsa go mo kgothaletsa go bua ka maikutlo a gagwe le go batla thuso fa a ikutlwa a le mo maikutlong kgotsa a tshwenyegile.